Meento ke sekai se se molemo, batho ba le bantsi ba sologela molemo ke tsone ka gonne di thibela malwetse a a masisi a a tshwanang le mmoko kgotsa mokgotlhwane. Le fa go ntse jalo batho bangwe ga ba dumele gore di bereka ka ntlha ya tshedimosetso e e fosagetseng, go tshaba ditlamorago kgotsa go tlhoka go tlhaloganya, le fa go ntse jalo saense e supile gore meento e boloka matshelo le go sireletsa baagi.

Mo Aforika Borwa balwetse ba le bantsi ba kankere ba tlhagelela kwa dikokelong mo dikgatong tsa morago ka ntlha ya go sa lemoge sentle le go fitlhelela go tlhatlhobiwa gantsi dikokelo tsa puso di lebana le tlhaelo ya didiriswa, badiri le dinako tse di telele tsa go leta. Fa dikokelo tsa poraefete tsone di naya tlhokomelo ya maemo a a kwa godimo, dikankere tse di tlwaelegileng di akaretsa kankere ya mabele, ya molomo wa popelo, ya lela la setlha le ya makgwafo, go dirwa maiteko a go tokafatsa go lemoga go sa le gale, go fitlhelela kalafi le ditirelo tsa tshegetso ka mananeo a puso le ya mekgatlho e e seng ya puso.

Batho ba ba nang le bogole mo Aforika Borwa gantsi ba lebana le dikgoreletsi tse di jaaka dithulaganyo tse di telele tsa go dira dikopo, go tlhoka dipalangwa go ya di-office-ing tsa SASSA le tiego mo ditlhatlhobong tsa kalafi. Dikgwetlho tseno di ka dira gore motho a nne le mathata a madi, a ikage ka batho ba bangwe le go nna le bothata jwa go bona tlhokomelo ya kalafi, dijo le matlo, seno se ama seriti sa bone le go dira gore ba seka ba nna le seabe ka botlalo mo setšhabeng.

Ee, go siame go tlhoma dingwaga tse di kwa tlase tsa tlhokomelo ya kwa gae, e seng fela ka dingwaga mme gape le ka go gola le go katisiwa. Go tlhokomela batho ba ba lwalang kgotsa ba ba godileng go tlhoka maatla a maikutlo, boikarabelo le kitso ya motheo ya botsogo. Go tlhoma dingwaga tse di kwa tlase go thusa go netefatsa gore motlhokomedi a ka kgona go samagana le ditlhokego le go tlamela ka tlhokomelo e e babalesegileng e e nang le tlotlo.

Batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ba ka tokafatsa go obamela ka go neela ka thuto e e tlhamaletseng ka ga kalafi, go dirisa dikgopotso tse di jaaka melaetsa ya SMS-e le go akaretsa baemanokeng ba kalafi, gape ba ka fokotsa kgobo ka kgakololo le go dira gore ditirelo di fitlhelelwe bonolo ka ditleliniki tse di tsamayang kgotsa go etela kwa magaeng. Go dira gore balwetse ba tshepane le go ba ema nokeng mo maikutlong le gone ke se senotlolo sa go dira gore balwetse ba nne ba le mo tseleng.

Dikgwetlho tsa go bona melemo kwa mafelong a a kgakala di akaretsa mafaratlhatlha a ditsela a a bokoa, sekgala se se leele go tswa kwa ditleliniking le ditlhaelo kwa mafelong a boitekanelo, go tokafatsa kabo ditirelo tsa boitekanelo di ka dirisa ditleliniki tse di tsamayang, badiri ba boitekanelo ba baagi le go dirisana le ditirelo tsa dipalangwa tsa selegae. Go dirisa thekenoloji e e jaaka di-drone-u tsa go isa melemo kgotsa dikgopotso tsa go tlatsa ka SMS-se le go ka thusa go netefatsa gore batho ba amogela melemo ya bona ka nako.

Dingaka di tlhatlhoba TB di dirisa diteko tsa madi kgotsa tsa letlalo, X-ray-i ya sehuba le go sekaseka disampole tsa mathe go tlhomamisa gore motho o na le tshwaetsego e e matlhagatlhaga le go tlhola gore a motho o kgona go emelana le diokobatsi. Fa e sena go netefadiwa, go laelwa mokgwa wa dibolayamegare wa melemo e mentsi mo dikgweding di le mmalwa mme go obamela ka thata go botlhokwa thata gore motho a fole le go thibela go gana melemo.

Fa motho a tsenwa ke TB, o ne a tlabo a tshwaeditswe ke di-bacteria tse di bakang tshwaetsego ya TB e fitlhegileng, eo mo go yona di-bacteria di sa direng sepe mme di sa bake matshwao ape kgotsa go anama kgotsa bolwetse jwa TB jo bo dirang. Ka TB e e dirang di-bacteria di ya ata mme di baka matshwao a a jaaka go gotlhola go go sa kgaotseng, letshoromo, go fufula bosigo le go fokotsa boima jwa mmele, mme motho a ka anamisa bolwetsi jono. Fa go sa alafiwe TB e e matlhagatlhaga e ka nna maswe thata ebile e ka bolaya.

Go sotliwa ka tlhakanelodikobo ke rre wa bobedi gantsi go bakiwa ke keletso ya gagwe ya go nna le maatla le taolo, a dirisa bokoa jwa ngwana mo teng ga diphetogo tse dišwa tsa lelapa. Mme a ka nna a seka a dumela ngwana wa gagwe ka ntlha ya kgotlhang e kgolo ya maikutlo ya go lebana le ditiro tse di tshosang tsa moratiwa, go tshaba go latlhegelwa ke botsalano kgotsa go tlhomama kgotsa go dirisiwa ke tsela e e sa siamang ke motho yo o mo sotlang. Le fa go ntse jalo go sa dumele gono go go tlhomolang pelo ga go ke go ganetsa boammaaruri jwa ngwana.

Tirisodikgoka kgatlhanong le basadi le bana e bakwa thata ke go sa leka-lekane ga maatla go go tseneletseng le ditlwaelo tsa loago tsa bo tlhogoethata tse di fokotsang maemo a bona mo hisetoring. Tirisodikgoka eno e tswa mo go tlhokeng teka-tekano ga bong go go tseneletseng, dikakanyo tse di sa siamang tse di amogelang bogale le go nna mo kotsing ga thulaganyo, ka badirabosula ba dirisa ditiriso dikgoka jaaka sediriswa sa taolo gantsi ba tlhotlhelediwa ke dikgang tsa bona tsa tlhaloganyo kgotsa maitemogelo a bona a nako e e fetileng.

Kwa bofelong lefapha la boitekanelo le boeteledipele jwa lona, go akaretsa le tona ya boitekanelo le di-MEC tsa diporofense ke bone ba ba rwalang maikarabelo a magolo a go tlala ga dikokelo, ba tshwanetse go maatlafatsa tlhokomelo ya boitekanelo ya motheo go netefatsa kabo e e nang le matswela ya didiriswa le go tsenya tirisong maano a a botoka a kelelo ya balwetse go thibela balwetse go tlala dikokelo.

Go na le mefuta e e fetang lekgolo ya kankere mme e e tlwaelegileng e akaretsa kankere ya mabele, ya makgwafo, ya lela la setlha le ya mala a magolo. Le fa matshwao a kakaretso a a jaaka go fokotsa boima jwa mmele kgotsa go lapa go go sa tlhalosiweng a ka diragala, matshwao a a rileng a, a a farologana mme motho a ka a itse ka tlhomamo ka biopsy gantsi e etelwa pele ke go tsaya ditshwantsho kgotsa go dira diteko tsa madi. Kalafi gantsi e akaretsa go kopanya karo, kalafi ya chemical-e, marang, kalafi ya masole a mmele kgotsa kalafi e e ikaeletsweng, e e rulaganyeditsweng mofuta o o rileng wa kankere le kgato ya yone.